Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki go thusa ka go itlosa bodutu le kgatelelo ka gonne go tshameka go thusa motshameki gore a itlose maikutlo a kgatelelo ebile a phuthologe, gape e oketsa le bokgoni jwa gagwe jwa monagano mme e thusa le gore motshameki a kgokagane le batho ba bangwe ka tsela e e leng monate.

Ee, ke akanya gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go ka fokotsa go tshameka ka namana ga motshameko ka ditsela tse di botlhokwa tse di latelang, fa motshameko e le teng ka thata, batho ba ba tlwaelang go tshameka ka namana ba ka nna ba sena nako kgotsa boikanyego jwa go tsena mo go yone. Gape go tshameka ka namana go thusa go oketsa boiphino le go iketla ka gonne batho ba bona metsamayo ya motshameko le maikutlo ka tlhamalalo.

Ke ka kgothaletsa go leka Fort Knight kgotsa Call of Juty, ka sejatlhapi, ka ntlha ya gore metshameko e e kgaisano e e tseneletseng. Fort Knight e fa motshameko bokgoni jwa go rulaganya, go lwantsha bagolo ba bangwe le go tlhama maano a go fenya, fela Call of Juty ka sejatlhapi yone, e fa tšhono ya go lwantsha ka lebelo le le boitseanape, go oketsa bokgoni jwa go dira ditshweetso ka potlako. Metshameko e e kgatlhisa ka gore ena le kgaisano e e tseneletseng.

Ee ke nnete, ka ditsela tse di mmalwa tse di jaaka phitlhelelo e e oketsegileng, batho ba kgona go tshameka metshameko go tswa kae le kae mo lefatsheng ka lebaka la inthanete le mananeo a seileketeroniki. Gape go na le kgaisano e e tseneletseng. Metshameko e e tumileng ya gompieno e akaretsa go tshameka mo inthaneteng le batho ba bangwe, gape go dira gore kgaisano e nne ya botswerere le e e tlhamalalang.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya seileketeroniki le ya mohala o o matlhajana ke gore e fa boiphitlhelo le kgaisano ka tsela e e tseneletseng. Gape ke rata gore ke kgona go tshameka le ditsala kgotsa batho ba bangwe mo inthaneteng. Metshameko ya seileketeroniki e tlisa monate, boitapoloso le kgaisano e e tseneletseng e le tota mme seo ke se se dirang gore ke e rate.

Go tshameka motshameko wa mo inthaneteng go tlhokega internet-e e e tseneletseng. Go tlhokega sesebediswa se se tshwanelang le jaaka kamporo, laptop, tablet-e kgotsa mogala wa letheka o o siameng kgotsa o o tshwanetseng go tshameka metshameko wa mo inthaneteng. Gape go tlhokega le account-o e e siameng mme Fort Knight, Call of Duty le FIFA ka sejatlhapi, ke metshameko e e tumileng e o ka e lekang.

E ka dira gore o latlhege mo go tse dingwe tsa botshelo kgotsa tse dintsi tsa botshelo jaaka go dira tiro ya gago, sekolo le boroko. Gape e ka oketsa kgatelelo ya maikutlo ka ntlha ya gore o tshameka nako e ntsi ntle le go ema. Motshameko wa mo inthaneteng o eleng wa mmamoratwa ke RCS online ka sejatlhapi, ka ntlha ya gore o tshameka le ditsala tsa gago mo inthaneteng, le a gaisana.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka ntlha ya gore e tsamaisiwa ka inthanete. Data e thusa go romela le go amogela tshedimosetso ka nako e e tshwanetseng jaaka go tshameka le batho ba bangwe kgotsa ditsala tsa gago, go fetola maemo mo motshamekong le go bona dipheto tsa kgaisano ka nako ya nnete. Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka inthanete e e tseneletseng, o tlhoka sesebediswa se se tshwanelang jaaka komporo, mogala wa letheka le akhaonto e e siameng.